Nṋe ndi vhona khaedu ine ya vha hone zwitshiḓa kha zwa vhutea miṱa, ndi vhona hu uri vhanwe vha maṋese a vha koni u londota vhathu vhane vho ḓa vha tshi khou ṱoḓa thuso ya vhutea muṱa, nga maanḓesa vhana vha ano maḓuvha vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku kha miṅwaha. Zwi ḓa futhi zwi ḓa futhi na kha musi uri maṋese vha vha vha sa koni u na u funḓa zwavhuḓi vha tshi zwi thoma fhasi uri hezwi zwi shuma so ngo to rali ngo to rali, na zwori muvhuso nawo u tshi ḓisa zwitea miṱa avha ḓisi zwine zwa vha tshivhalo tsho linganelaho muṅwe na muṅwe, u nga wana vho ḓisa zwiṱuku zwine muṅwe na muṅwe ha koni u zwi swikelela, ndi vhona yeneyo khaedu ine yavha hone zwibadela zwa mushumo zwa muvhuso.

Nṋe ndi vhona uri thikhedzo khulu khulu ndi a zwi pfesesa zwa uri musi muthu wa mufumakadzi a tshi fhedza u wana ṅwana sibadela vha ya mufunḓedza kufarele kwa ṅwana, uri ṅwana u mu farisa hani u muṱhogomeli hani. Ndi vhona uri vha tea uri vha vhuise nyana vha kona u gudisa vhathu vha vhafumakadzi ngo dzi funa musi vha tshi fhedza u beba, ngori vhathu vhanzhi vha vhafumakadzi vha tshi fhedza vhana vhana vha ya dzi laṱedza vhone vhaṋe vha guma vha sa tsha dzi funa vhone nga nḓila ine yo teaho vha tshi ṱhogomela vhana fhedzi vhone vhaṋe vha sa vha satsha dzi ṱhogomela. Ndi ngazwo hu tshi guma hu tshi vha na malwadze o fhambananaho kha mivhili yavho vha a wana uri kha ṅwe muthu o no khwaṱhisa kana o no vha nga iṅwe nḓila ngori ene muṋe ha tsha dzi funa u vho ṱhogomela ṅwana fhedzi ane o no dzi hangwa dzi zwithu zwi na zwi ṱoḓa na zwoṱhe.

Nṋe zwithu zwine nda zwi ḓivha nga ha vhutea miṱa ndi ḓivha uri zwi thusa kha uri kho thivhela mbebo uri muthu a kone u langa vhana ane a ṱoḓa uvha navho, na zwori ndi tshi vhona vhathu vhanzhi vhane vha zwi shumisa zwi a vha thusa mara thaidzo ndi uri vhanwe vha vha vha songo sedza uri ndi zwifhio zwine zwo fanela muvhili wavho unga muṅwe do wana tshi kho shumisa heinoni ende a i khou fara zwavhuḓi muvhili wawe. Na zwo uri vhathu vha tshi lavhelesa vhathu vho no shumisa zwitea miṱa vha ya vonyola vha vha ambisa zwiṅwevho ngauri u ḓo wana muthu a tshi kho khwaṱhisa muvhilini nga nṱhani ha zwitea miṱa, u ḓo wana muṅwe muvhili u tshi khou itisa zwinwevho ndi vhona uri na zwezwo ndi zwine muthu a tea u guda uri ndi tshifhio tshine tsho fanela muvhili wawe tshine tsha ḓo mu fara zwavhuḓi.

Nṋe nga u vhona unga ndi vhona uri muthu uri a dzi tsireledze kha hovhu vhulwadze ha TB ndi uri a ye sibadela a yo hayeliwa uri muvhili wawe u khwaṱhe a songo dzheniwa nga vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe nga nḓila yo leluwaho, na uri u muthu a dzule fhethu hune ho kunaho hune a hu na dzi tshika uri a songo dzheniwa nga malwadze, na uri a songo ngo musi a tshi kho ṱangana muthu ane a kho hoṱola a si sendele tsini navho a si fembedze hezwo zwithu zwine a kho hoṱola a sendele murahu a dzi tsireledze tshifhinga tshoṱhe.

Thuso ine ndi nga i humbela kha vha muvhuso ndi uri vha nthuse nga vhaimeli vha muvhuso uri ndi si ye kha vha sekhithara ya private ngauri vha ṱoḓa masheleni a sina vhukono, hone dokotela hoyo ndi nga mu rumela nga maḽoyara uri vhone vha vhe vhone vha ambaho naye ngori vhukhakhi ndi hawe. Honeha ndi vhona uri zwi ḓo vha khwine kha re vhaimeli hu vhone vhane vho faraho zwoṱhe ngori nṋe ndi ḓovha ndi nazwo zwo sumbedza uri dokotela o nkhakhela, zwino ndi vhona zwi khwine zwi tshi dzhenelelwa nga ma ḽoyara a vhe one a ambaho vha vhe vhone vha lugisaho ha ya mafhungo ane a kho itea.

Ndi vhona uri zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi a thusa zwikoloni ngori zwi thusa matshudeni uri a kone u vha na mutakalo muvhilini, hezwi muthu ana mutakalo muvhilini ndi hone a tshi kona u pfesesa musi a kilasini zwine a zwi guda zwi a dzula na maluvhi a ya ṱaṋdavhuwa, zwino zwiḽiwa zwi re na mutakalo ndi vhona zwi zwa ndeme nga mannḓa uri zwi thuse matshudeni a si nete, vhasi nyame na musi vha tshikoloni vha kone u pfesesa maluvhi a kone u vulea zwoṱhe zwine zwa gudiswa zwi dzhene. A zwi ngi zwiliwa zwi si na mutakalo zwine zwa netisa muvhili zwa netisa na maluvhi zwa ita uri muthu a si vhe na mutakalo tshifhinga tshoṱhe a dzule o neta a tshi balelwa u pfha mudededzi kana ṋa musi tshikoloni hu na mitambo a balelwa u tamba mitambo zwikoloni ene u dzula o neta muvhili wawe u tshi khou vhavha.

Nṋe ndi vhona tshumelo yavho i si ya vhuḓi ngauri u nga ri tshiṅwe tshifhinga wo vha vhidza vha dzhia tshifhinga uri vha swike, u ḓo wana tshiimo tshi tsha shishi muthu o huvhala vhone vha dzhie kha nwe awara kana dzi mbili uri vha swike vha tshi ṱoḓa u thusa hoyo muthu tshiṅwe tshifhinga vha wane hoyo muthu ono ri sia. Na nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha hetsho tshiimo une ra ro vhidza ambuḽentse yone ya swika murahu ha tshifhinga zwino hezwo zwithu zwa mbaisa badi u to vhori mashudu mavhuya tshiimo tshanga tsha tshi si tsha shishi nga heyo nḓila uri ndi nga guma ndo ri sia shangoni mara ndo kona uri vha vha tshi swika murahu ha tshifhinga nda ndo no vha khwine, nda ndo no hwalelwa sibadela zwino vho swika rine ri si tshavha hayani zwine uri kharali hu muthu a si na hu tshiendedzi hovha hu tshi dovha thaidzo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri hu na malwadze manzhi o fhambananaho fhano shangoni ane sa vhathu ri tea u dzi tsireledza khao, na zwa uri kha ri u songo u sa athu dzi lugisela uri uvhe mubebi zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa uri u dzi tsireledze musi u tshi ita zwavhudzekani, uri u si vhe na vhana vhane a vha ngo lugiselwa uri ndi hune muthu a guma a tshi kho fara ṅwana nga nḓila i si ya vhuḓi ngori ovha a songo mu lindela na zwa uri malwadze ndi manzhi ane a nga u kavha ende vhathu vhanzhi a vha a fhulufhedzei zwino u tea uri iwe muṋe u dzi tsireledze tshifhinga tshoṱhe ngori unga si fhulufhele muthu wa dzhia vhutshilo hau wa vhea zwanḓani zwa munwe muthu.

Nṋe ndi vhona vha tshi ṋewa tshikhala tsho uri na vhone vha kone u dzi bveledza vhutshiloni ngauri ndi a vhona hu na dzi program dzine dza thusa vhathu vhane vha vha na vhuholefhali dzine dza vha thusa uri vha dzhena tshikolo na vhone vha kone u guda vha kone u vhala. Ndi amba ngo to rali na ngori na kha mishumoni yanga hafhanoni hu a ambiwa uri vhathu vhane vha vha na vhuholefhali na vhone vha ya khuthadziwa uri vha dzhenise dzi apuḽikhesheni dzavho u vhonisa uri na vhone vha ya vhaliwa musi hu tshi vhalwa na vhathu vhasina vhuholefhali, na zwa uri ndi vhona uri na vhathu vhane vha vhaholefhali vha ya feiviwa nga mannḓa ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya wana hu tshi kho dzheniswa vhone mishumoni uri vha kone u dzi shumela na vhone vha kone u dzi imela.

Ndi vhona hu na masiandaitwa a si a vhuḓi ngauri hezwo zwi fhedzisela uri tshifhinga tshine ene a vhona uri ha tsha ṱoḓa ushumisa zwitea miṱa u kho ṱoḓa vhana u ya wana a tshi vho baleliwa uri a kone u wana vhana ngori vhutea miṱa mishonga yone zwo no dzhenelesa kha muvhili wau dzo ḓala uri zwi bve zwi a konḓa zwi ḓo dzhia tshikhala tonga miṅwaha uri a kone u vha na ṅwana, kana ndi a vhona vhaṅwe zwitshi vha tshinyadza muvhili u wane a tshi kho khwaṱhesa muthu lwo kalulaho zwi kwame na mutakalo wawe. Ndi vhona zwi na masiandoitwa manzhi a si a vhuḓi kha muvhili wa muthu kha ra li muthu a tshi kho zwi shumisesa nga nḓila i si ya vhuḓi.

Ndi vhona nṋe zwi tshi ḓa kha eḽo sia lushaka tshifhinga tshinzhi ri dzhia ungauri vhathu vha vhafumakadzi ndi vhone vhane vho tea uri vhathogomele vha aluwa vha vhoṱhe, vha vhona ungari vhathu vha tshinnani a vho ngo tea uri vha sendele kha vhaaluwa musi vho no aluwa, vhathu vha tshifumakadzini ndi vhone vhono tea u ita zwithu zwoṱhe. Hu no uri a zwongo khakhea mara sa vhathu ri tea thusana, ri tea u fara na vhaaluwa zwavhuḓi ngori ndi vhona vho ri alusaho roṱhe vhatshinnani na vhathu vha tshifumakadzi roṱhe ri a fana ri tea u vha fara zwavhuḓi vhathu vho aluwaho ngori ndi vhomakhulu ashu ndi vho mme ashu.

Sa muongi ndi nga vha eletshedza nga nḓila ya uri ndi vha sumbedze dzi status zwa kha shango ḽashu u vhonisa uri vhathu vhanzhi vha khou ri sia nga nṱhani ha u shumisa zwidzidzi na zwori zwidzidzivhadzi, na zwa uri zwi farisa hani muthu muvhilini wawe na mutakalo wawe ngori vhunzhi havho vha dzi wana vho edela zwibadela vhaṅwe vha sa zwi pfhesesi zwo ri ndi ngani. Vha tshi hangwa uri vha shumisa zwidzidzivhadzi zwino ndi nga vha sumbedzisa nga ha uri zwidzidzivhadzi zwo ṅwaliwa nazwone uri a zwi ho a zwi ngo tsireledzea nga heyo nḓila uri vha zwi vhone uri vha kho u ṅwa vha daha na zwithu zwine a zwi vha funi a zwi funi mivhili yavho vha kho dzi huvhadza.

Hai a thi vhoni hu na vhathu vhane vha haṱulwa zwi tshiḓa kha hezwo ende ṋne hafha hune vhupo ha hashu ndi vhona zwi tshi khuthadzwa uri muthu aye kha vhutea miṱa, ngo uri zwi a thusa uri muthu a si vhe na ṅwana musi a sa thu dzi lugisela ene muṋe ngauri vhathu vhanzhi a vhashumi. Vha tshi kha vha kha ḓi dzula mahayani avho na vhabebi vhavho zwino zwi vha zwi khwine u uri muthu a dzhene kha vhudzekani u dzi tsireledza uri a si wane ṅwana ane a nga si kone u muṱhogomela, zwino a huna muthu ane a haṱulwa zwitshi ḓa kha hezwo.

Ndi vhona yo tea nga maanḓa u fhirisa zwifhinga zwakale ngauri vhana vha ano maḓuvha vho no thanyesa, vhunzhi havho vha kho thoma u ita zwithu kha miṅwaha i kha miṅwaha i kha dzi vha miṱukusa nga maanḓa, zwino vha hezwi vha tshi ya kha zwitea miṱa vha vha kho thusalea nga mannḓa uri vha si ite vhukhakhi hune vha ḓo guma vha kho ḓi sola musi vho no aluwa. Zwino hezwo zwivha zwikho thusa vhana vhanzhi vha ano maḓuvha na vhathu vhahulwane vhane kha vhaṅwe khaṅwe vha vhona ungari vho no swikisa tshivhalo tsha vhana vhane vha kho vha ṱoḓa zwino zwi vha ita uri vha kone u haṱula vha kone na u langa nḓila ine vha vha na vhana ngayo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri u vhudzise uri zwithu zwitea muṱa zwi shumisa hani sa uri khare wa hapfi u kho ṱhavhiwa dzhekiseni ya ṅwedzi miraru i itea uri u dovhe u vhuye lini nga u to ralo nazwo uri uri hezwi wo ṱhavhiwa zwi ḓo farisa hani na zwa uri dzi dzhegiseni dzo fhambananaho kana zwitea miṱa zwo fhambananaho ndi zwifhio zwine iwe muṋe unga khetha khazwo, na zwori u vhudzise na zwori zwi ngavha zwi hundred phesenthe kana hu na possibility uri iwe u tshinyalelwe nangwe u tshi kho zwi shumisa.